Ga ise ke tsamaye ke palame sefofane nka se kgone go araba potso e.

Nka rata go palama Emirates Airline, mo e leng gore bahumi ba a palama mo teng.

O kgona go palama sefofane se e leng gore se tswa mo Aforika Borwa e ya Nigeria, o ya ko airline-eng kgotsa o check-a o book-a mo founung ya gao. Ga e le gore ga o batle kgona go tsamaya le airline ya Emirates tse e leng gore e na le go ema go gongwe, o palame sefofane se sengwe gape se le gore ke sone se e leng gore se go isa Nigeria, go tshwana le mafelo a ko Angola kgotsa kgotsa Dubai.

Tota-tota nna ke bona dibese di le mosola tota ka gonne o kgona go e patela kgwedi yotlhe ebile di m tsaya batho ka nako fa o ya sekolong kgotsa tirong kgotsa lebenkeleng, le tsone ha di batle gore o nne le madi a mantsi.

Go ya ka nna ga ise ke tsamaye ke reke dikarata e e botlhale ya bese ka jalo nka se kgone go fa karabo e ka gonne e ne e le bese e leng gore o patela o tsena.

Go ya ka nna, ke go itse go kgweetsa bese mme le go sa nne pelo khutshwane le batho, le go nna le license, bakgweetsi ba thusa batho go fitlha ko ba yang teng le fa ba sa itse lefelo le e leng gore ba yang ko teng.

Batho ba gobatsana fa go na le di-strike mme go na le batho ba e leng gore ga ba kgone go ya tirong, ba bangwe ba kgona go tsamaya ka maoto mme bangwe ba dula fela fa gae.

Bese e tsamaya ka nako ka gonne e isa batho ba dikolo le mmereko le ba ba yang lebenkeleng.

Bese e tsamaya ka nako ka gonne e shebile gore go na le bana ba sekolo le ba ba yang ko tirong mme ga ise ke tsamaye ka siiwa ke bese.

Go tlhoka dithoto le go gatela go ema nokeng.

Ka gonne puso e na le ditsela tse e leng gore dibese di ema mo teng.

Puso e ka ba thusa ka go fokotsa tlhotlhwa ya bone le gore e oketse dibese di ye ko mafelong a e leng gore ga a fitlhele go ona le gore ba okofatse nako e e leng gore dibese di felela ka tsone.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

Nka utlwa botlhoko mme a gona se e leng gore nka se dira ka gonne batho ba ba emisitseng dibese ba ka re lwantsha, se e leng gore nka se dira ke fela ke palame tekesi kgotsa ke hike-e go ya tirong.

Ee, ke tsela e tlwaelegileng go tsamaya mo lefelong la me mme fela kgona go tsamaya ka maoto fela fa o tsamaya ko lefelong le e leng gore ga le gole thata.